Re apara diaparo tsa Setswana, ke diphetana, di dintsi di mme setso sa Setswana ke setso se se siameng thata mme ke se rata thata ka gore ga se na dilo tse dintsi mme le diaparo tsa teng o a di bona fela gore ke tsa batho ba siameng ba sa rateng go bua thata. Setswana ke setso se batho ba bantsi ba se ratang le diaparo tsa teng mme diaparo tsa teng le setso sa teng ga e ise di fetoge, re a itse gore ka manyalo Setswana se nna ko pele ka ka mmala o brown mme ke itse sentle gore mmala oo baTswana ba o rata.

Ee, ke akanya jalo ka gore mmala wa setso o tlhagisa gore motho ke motho o jang mme o boela o tlhagisa gore motho o wela setsong se jang le gore motho o tlhompa gole jang ka gore re a itse gore di-conference, meketeng, manyalo le menateng, mongwe le mongwe o tshwanetse gore a tlhage ka setso sa gagwe ka gore le ene ba bone gore botlhe batho ba ileng ko menateng kapa ko conference ba kgone gore ba mo tlhomphe ka gore motho o kgona go tlhompha a ke itse gore wena o tswa ga kae mme setso sa gago ke se feng.

Mo setsong sa Setswana ke nagana gore moaparo wa basadi ke o ne o montle ka gore basadi ba gona gore ba apare sentle ke rata ga ba tsentse dituku tsele tsa bona tsela ga ba di tsentse dituku tsele tsa bona ke bona ke itumela ka gore ba itse go di fasa mme ba itse go di tsenya sentle. Setso sa setswana ke se rata ka gore ga ba batswaka-tswaka, ga ba nne ba tsenya-tsenya dilo tseo ba sa di itseng. Setso sa Setswana se fela jalo, batho ke ka foo ba se ratang ka bontsi mme batho ba bantsi ba a se latela mme ba a bona gore se na le mosola, ga ke re tse dingwe ga di na mosola mare ke bolela gore Setswana ke sone seo e reng ga o leka o apere dilo tsa teng o a bonagala gore o moTswana straight, ke a leboga.

Ke nagana jalo ka gore ke a itse gore ma-Zulu le ma-Xhosa. Diaparo tsa bone di ntsha mangwele mme mo Setswaneng gate gago jalo. Ke nagana gore, gore bana ba na ba apare dilo tse di jaana ke tsone setso seo mme gape ke boela gape kere gate ngwana o ithuta go tswa kwa gae. Bana ba bangwe ba bona gore ko gae batho ba ba tona ba apara jang mme ba boela le bona ba dira se se ba bonang gore se botoka mme ba nagana gore ga ba dira jalo ba nagana gore ba siame ba a siama gotlhelele ka gore re a itse gore ngwana o tshwanetse gore apare selo se se fetang mangwele.

Di a bontsha ka gore motlhala, ma-Venda ba ratang go tsenya dilo mo mabogong tse dintsi-ntsi le mo melaleng ya bone seo se bontsha gore ke ma-Venda. Ditso tse dingwe mo Aforika Borwa ga ba rate go tsenya dilo, se ba se dirang ke gore ba rata go ipenta mo matlhong, ma-Xhosa le ma-Zulu mme le diaparo tsa bona ba rata go di apaya di sa tshwane le tsa batho mme ba dira jalo ka gore ba bontsha gore bona ba tswa ko kae mme ba bontsha gore setso sa bone se ba tshwanetse eng le gore ba tlhompha setso sa bona gotlhelele. Ba dira bojotlhe ba gore mongwe le mongwe o a bona gore ba apere jang, ba apere setso sefeng mme ba dira mebereko e jang.

Mosadi a neetsweng o tshwanetse gore a itlhomphe, ke la ntlha, tshwanetse gore a itlhomphe, o tshwanetse gore a apare setso sa gage sentle. Fa ke bua ka go itlhompha ke bolela ka gore o tshwanetse gore apara dilo tse di fetang mangwele ka gore e sele motho wa motho ga a sa le esi mme le bana ba gagwe ba tshwanetse gore ba ithute ka ena, ba bone kwa go ena gore ena o apara jang, o tshwere le motho wa gage jang. Then bana ba tle ithuta foo mme bana ba tla bona gore ke motho wa mofuta o jang mme ke motho a ratang dilo tse di jang kana monna wa gago o bona go tswa moaparong gore a o a tlhompha, or o aparela seterateng kapa o aparela batho.